Ke a dumedisa tsatsing la kajeno lena. Ke na le bothata, ke kentse moya mohaleng wa ka empa moya ha wa kena. Ha ke sheba hore moya ona o kene kapa ha wa kena, ke fumana moya o sa kena. Ke kentse moya oo hore ke foune kapa ke letsetse, metswalle ya ka. Empa moya ke oo, empa mohala wa ka o re, mohala ona ha o na moya. Jwale ke kopa thuso le hore, bothata bo kae, ke bolellwe hore bothata bo kae. Ebe ke eng e sa nepahalang eo ke entseng, ho ba ke lekile ka makgetlo hore ke kenye moya oo empa ha o fihle mohaleng wa ka

Ee, ba leloko la heso ba ja tjhelete ya penshene hantle hobane nakong eo ba neng ba sebetsa ka yona, ba ile ba kgona ho phetha mabaka ao ba bonang a le bohlokwa ebile a hloka tjhelete e ngata. Ba ile ba aha, ba reka dikoloi. Jwale, hona jwale ha ba sa etsa tseo, tjhelete ya bona ya penshene ke hore ba reke dijo ka tlung, ba reke dintho tse hlapang, ba reke dintho tse ka reng bo data tse mmalwa tse ka tlung. Mme hona le ho salang hodima tjhelete eo ya bona ya penshene, e leng hore ba e fumana kgwedi le kgwedi.

Ke a dumedisa, ya buang ke Nthabiseng. Ke ne ke batla ho bula karete ya ho reka ka sekoloto, empa lebitso la ka le hlahella, le le lebe. Hona le dintho tse ding tse ka thoko tseo e leng hore ha ke a di kwala. Empa, ke letsa tjena ke hloka thuso, ke batla ho tseba ka ditsela tseo, nka thusahalang ka tsona hore ke kgone ho thola tjhelete, hore ke kgone ho thola karete. Ke kgone ho bula karete ya ho reka ka sekoloto.

Selemong sena ke nkile qeto ya hore le nna ke kenele stokvel. Ho ba ke bone, ha selemo se fela e ba mathata, ke hloka tjhelete le mabaka a ba mangata ka tlung, ka lelapeng la heso. Mme ke bona hore ha ke nka kenela stokvel sa ho shera ditjhelete, sa ho arolelana ditjhelete. Ke tlo kgona hore ke phethe mabaka mme haka tjhelete eo ha ke e thola. Ke tlo kgona hore ke rekele bana ba heso ba banyane diaparo tsa keresemese, ke ba rekele le dieta, ke reke dijo ka tlung, tse tlang hore qhoba ho fihlella mafelellong a kgwedi ya Pherekgong,

Ho bohlokwa hore ke kwale account ena. Ho ba jwale, tjhelete eo e ke e bolokileng moo account-ong eo, ke a e hloka. Mme hodima ke e hloka, ha ke tlo ba le tjhelete ya hore ke boloke tjhelete account-ong eo. Ke lona lebaka le etsang hore ke tle, ke tlo lokolla kapa ke tlo kopa tjhelete eo e ke e bolokileng. Ho ba tjhelete e neng ke e boloka kgwedi le kgwedi kapa e ke batlang ho e boloka ho ya pele ha e sa tlaba teng, ha ke tlo ba le tjhelete. Mme ke hlahetswe ke lebaka le leng le leholo le hlokang tjhelete ena ka pele.